Into engenza abantu abadala eMzantsi Afrika bathandabuze ukufuna unyango lucalucalulo kanye nempatho efumanekayo kwezempilo.

Ngolwazi lwam abantu abadala balapha eMzantsi Afrika abakhathalelekanga ngokwaneleyo okanye ngokufanelekileyo ngoba uninzi lwabo alifumani inkathalelo koonontlalontle okanye kwezempilo. Bafumana ucalucalulo kwaye abacacisele ngale ndlela bemele babacaciseleka ngayo, yingakho nabo baye bangabi namdla okanye bangaboni ukubaluleka bokuhamba ezempilo ngoba babaleka impatho kanye nocalucalulo imihla nemihla.

Imali yenkamnkam evela kurhulumente andiqondi ukuba iyafikeleleka ekukhathaleni, ekukhathaleleni impilo yabantu abadala ngoba laa mali eya iphelela ekuthengeni izinto zokutya nezokunxiba, ezinye izinto azoneli kulaa mali. Abantu abadala bexesha langoku sebegula kakhulu ziiswekile, yimidlavuza, zizi-stroke, zizifo zamathambo nezinye nezinye, abanye banazo neeswekile baphinde ininzi lwabo lingasebenzi, lingabi namali.

Kuba nam ndingathembi kakhulu kwezi ndawo zigcina abantu abadala abagulayo ndingamqashela umntu ongajongana naye oyifundeleyo kabanzi indlela yokuphatha umntu ogulayo ozabe ekulaa meko katatam. Ndiyazi ukuba sihlala naye phaa endlini, amhoye ngale ndlela adinga ukuhoywa ngayo ndibe nam ndikwazi ukumhoya ndincedisane nomongikazi lowo ndizabe ndimqashile.

Ndingamchazela ngale ndlela ilandelayo ithi, mama wam ndiyacela ukuba ndikuqashele umongikazi ozohlala apha ekhayeni, alale apha ejongene nawe ngamaxesha onke eqinisekisa ukuba izidingo zakho kanye neemfuneko zakho ziyenzeka okanye ziyafumaneka kangangoko ngale ndlela ufuna ngayo okanye ngale ndlela ifanelekileyo. Ngoba laa makhaya abantu abadala baphinde bangahoyeki okanye bangaphatheki ngale ndlela ifanelekileyo.

Ndingaqinisekisa ukubana ugogo ndimsetela ixesha elikhalayo elizoba sisikhumbuzo sokubana makasele amayeza okanye iipilisi zakhe okanye mna njengamongikazi wakhe ndiqinisekise ukubana ndiyamkhumbuza ngamaxesha onke xa ngaba sekufuneka asele amayeza wakhe okanye iipilisi zakhe, ukuqinisekisa ukubana uhlala eyijongile iswekile yakhe kanye nezinye izigulo zakhe anazo.

Ndingamcacisela ukuba okokuqala kwikhaya labantu abadala uzohlala ehoyikile kube khona umongikazi ozohlala ejongene naye aqinisekise ukubana utya ngexesha, usele amayeza wakhe ngexesha, iswekile uyayijonga qho mihla nemihla. Aphinde aqinisekise ukubana uhlanjiwe, unxibile, ushushu, ulele, uyavuka kwaye uyakwazi ukushukumisa umzimba nokuzelula ukuze ahlale esegazini nasempilweni.

Ingxaki eyenza kube njalo ixesha elininzi kulaa makhaya abantu abadala, abaye bahoyeke ngale ndlela bemele uba bahoyeke ngayo okanye abalufumani uncedo kanye nenkathalo ebemele uba bayayifumana. Iinto ezenzeka phayana abanye baye bahlukumezeke ngokomphefumlo, bahlukumezeke ngokocantsi, bahlukumezeke ngokwengqondo, bahlukumezeke nasemzimbeni ngokubethwa nokutsalwa nokufudutshwa ngoba abanye oomongikazi bayadikwa, abayithandi nale nto bayenzayo okanye lo msebenzi bawenzayo.

Ndingaqinisekisa ukuba ndihamba naye inyanga nenyanga xa ngaba eyokhupha le mali. Siqinisekise nokubana qho inyanga nenyanga xa ezawuphunyelwa zezimali sibhala phantsi izidingo zakhe kanye nemali ezizoyenza. Kwezi zidingo zibe, sibe sibale kanye namapilisi namayeza wakhe, izinto zakhe zokunxiba kanye nokutya. Ndimxelele nangengozi yokusela engumntu omdala kwaye onempilo esebucakacaka.

Ndingaqinisekisa ukuba inyanga nenyanga sibhala ibhajethi yezidingo zakhe zezinto azityayo namapilisi kanye namayeza wakhe, izinto zokunxiba. Athi esenza ezinye izinto ezingenamsebenzi abe eqale ngezinto ezibalulekileyo, loo nto izomnceda ukuba aphungule umthwalo nokuxhomekeka nakwabanye abantu.

Ndingabhalisa wonke umntu odinga iipilisi okanye amayeza, ndawugqiba ndibhalele abaphathi bam okanye ndibaripotele xa ndifika emsebenzini. Sizame indlela yokubana kube khona iinqwelo zasemtholampilo ezizoquqa ezilalini okanye kwezinye iidolophi ziye noba kukabini enyangeni kwiilali ngeelali ziyojongana nabantu abagulayo kanye nabantu abangena mayeza kanye neepilisi.